Ndingazama ndlela yimbi yokuhamba noba ndiye eteksini okanye mhlawumbi ndikhangele itreyini okanye ndisebenzise izinto ezinjengooUber nooBolt.

Okokuqala yiminyaka lena ngoba abantu abadala noko imizimba yabo ayisafani nangoku babebancinane, banezivubeko, baneentlungu nokucotha izinto ke ngoku ezi zithi zibadike abaqhubi beeteksi ngoba bangabantu abasebenza ngexesha nangokungxama.

Andifuni nokuphosisa, akukho bunzima bungako endabuvayo. Isizathu sesokuba itreyini ikhona kwaye futhi ikufutshane, ngoko ke ndaye ndasebenzisa itreyini.

Kukwenza amaphulo okufundisa banzi ngemithetho yendlela yeli lizwe. Asinakuyibaleka yona into yokukubana urhwaphilizo lukhona futhi lunintsi elizweni lethu. Ngoko ke, hayi wonke umntu onelayisensi uyayazi imithetho yokuqhuba. Ngapha koko ndiphinde ndinyuse nesehlwayo ifayini ke ngokwesilungu salowo uthe wabanjwa engaqhubi ngokwemithetho okanye ngemigaqo yendlela.

Iba lixabiso eli la mafutha agalelwa emotweni nexabiso lokuqinisekisa ukuthi yonke into edibene nemoto ihamba ngendlela eyiyo.

Kungabikho koxinzelelo endleleni okungafaniyo ke naxa bebendisebenzisa indlela enezithuthi zoowonkewonke nokungasebenzi nabantu abaninzi. Ukusebenza nje nemithwalo, imithwalo ayisoze ikhalaze, ingasoze futhi ibe ingxolisa.

Sisi wam, ngoku bendilibhukha eli tikiti khange ndibe ndiyeThekwini futhi ke andikwazi ukuba ibe ndim onengxaki kodwa impazamo ikwicala lenu. Bendinicela ke uba nilungise ngoba nalapho ndiya khona ndiyaleqa.

Azikulingelanga kwaphela ngoba zizithuthi ezisetyenziswa nguwonkewonke, uhlobo lwezithuthi ke ezinabaqhubi abangxamileyo ngenxana yoba besebenza ngexesha futhi ababaniki nkathalo abantu abadala abayidingayo ngoba ixesha elinintsi baye badinga utataniswa nomntu oza kuba nenyameko kubo.

Eyi, andiyichani ncam. Kodwa xa ndizicingela ndiye ndicinge ubana injongo yayo kukuqokelela imali yezinto ezidibene nezothutho, mhlawumbi ukwenza iimfundiso malunga nezendlela okanye ukulungisa umgangatho weendlela lezi.

Ndicela undivisise kakuhle, bhuti wam, andilwi, kodwa uber lona akazukwenza ngendlela nina ebeniza kuyenza ngoba bona basithatha apha bayosibeka emnyango. Njengoba kusebusuku nje akukhuselekanga uba ndingahla esitratweni ndiphinde futhi ndihambe uyokufika endlini.

Ayibi sisiphazamisi esikhulu noko ngoba noba amaxabiso enyuka awaye anyuke ngendlela eyothusayo okanye ngendlela apho athe anyuka khona, noko umkhweli uzokubetheka ngokwasezimalini.

Ngenxeni yovelwano lenyembezi nento yokuba indlela uyivalile kungaye kunyanzeleke uba mandincede ndiqale kuqala ndimthulise ndiqinisekise uba ukwisimo esikulungeleyo ukuphinda aqhube. Ukuba kukhona omnye umntu kule moto ndihamba kuyo okwaziyo ukuqhuba futhi ndingehla ndimqhubele. Ewe, ngoba sonke siqale ukufundeni kungekho lula. Ngoko ke uyacingeleka omnye umntu okwimeko nawo osowudlule kuyo.

Hallo. Bendicela ukuripota kukho isithuthi esikhulu, ilori, ebaleka ngesantya esiphezulu apha endleleni ku-N one. Ngapha koko ivale indlela. Thina sizezinye iimoto okanye abaqhubi asikwazi ukudlula, i registration namba yayo ngu-CY one thirty-four thirty-six.

Kukho esi sithuthi koochepheshe bakujonga uba ingaba ikulungele na ukuhamba umgama omde nokujongisisa uba akukho nto iyingxaki na kuyo. Ukuqinisekisa ukuba amafutha anele nokuthi imoto lena ayidingi oli.

Ndingamchaza ukuba akabhatalanga. Ngoba ixesha elinintsi le nto xa ithe yenzeka abaqhubi beeteksi baye bajike baphindele erenkini, nto leyo ke inokutya ixesha lam.

Okokuqala, ingakukuqinisekisa ukuba umqhubi ongenasongo isaziso sokuba sendleleni i-license ngokwamakhumsha akaqeshwa. Enye into ingakukuzisa umatshini lo wokufaka amakhadi abathuthi babhatale ngawo okanye ngento ebizwa ngu-scan to pay okanye u-tap and go.